Indlela yokunxiba eyokuqala ebalulekileyo kukucoceka nobude besinxibo nesinxibo ukuba sihambiselana nenkcubeko naloo mcimbi uzoba ukhona kusapho, nezihlangu ezo zobe zinxibiwe zivaleleke, iingalo zivaleke nanini na.

Ewe, kwaXhosa kuyenzeka ukuba amadoda athwale kodwa naphi na kunyanzelekile ukuba xa ungena emzini, eyadini yomzini, kunyanzelekile ukuba uthule umnqwazi ukubonakalisa intlonipho kuloo mzi nabantu abadala xa uthetha nabo kunyanzelekile nanini na ngokwenkcubeko nezithethe kunyanzelekile ukuba umnqwazi uwothule.

Siye sanefuthe ngendlela yoba iimpahla ezenziwayo ezakwaXhosa ngoku zenziwe zahambelana nexesha langoku ukanti kwixesha lakudala kwakumbathwa izikhumba neengcawe. Ngoku izinto ezenzekayo kwaXhosa kukwenziwa kweebhleyiza ngokwezirhanuko nje ukubonakalisa ukuba noko sisahloniphekile isinxibo.

Sinefuthe kakhulu isinxibo sale mihla esoomama kuba kudala bekunoxitywa ufele nezikhumba ukubonakalisa inkcubeko kodwa kwixesha langoku kwenziwa iifaskoti ezintsha nazo ezibonakalisa intlonipho nokuhlonipha isiXhosa koomama.

Umtshato wakwaXhosa xa ngaba kutshatwa izinto ezinxitywayo zezesiXhosa ukubonakalisa nje ukuba uyazingca ngobuXhosa bakho nangobuhlanga bakho. Izinto ezibalulekileyo sisidwaba kunye nesikhafu sofele nengubo yokuzigquma umzimba ukuba uvale umzimba ungabonakali, izihlangu zibalulekile ezesiNtu ezenziwe ngezikhumba senkomo kunye namacici okuhombisa.

Isinxibo sebhinqa elitshatileyo kwaXhosa siyohluka nentombi engekatshati. Intombi inxiba nje izinxibo ezilula noba kukanjani. Ifashoni yentombi iyathamba nje. Ukanti isinxibo sebhinqa elitshatileyo kunyanzelekile ukuba sihlonipheke, inxibe isidwaba esizogquma umzimba wonke, sihlonipheke. Kube khona isikhafu esizobekwa ngendlela ethile ukubonakalisa ukuba ibhinqa eli litshatile, athwale nasentloko.

Izinxibo zasentshona zibe negalelo kwindlela esinxiba ngayo kule mihla yangoku kuba izinxibo zesiNtu akusezizo ezipheleleyo kanjengakuqala apho kwakunxitywa ufele, kunxitywe zonke izinto ezihambiselana nesiXhosa ngokupheleleyo. Kodwa ngoku, bafakile neendlela zokwenza ezasentshona, kanjengemibala nemibala nemibala xa ngaba kusenziwa iifaskoti. Andiboni kuyinto ejonge ecaleni ukuba baveze iingalo namabele yindlela elungileyo kodwa into engavumelekanga kukuba kube ngumntu otshatileyo ozoveza kanjalo.

Iindlela ezinokusetyenziswa ukuze sigcine inkolo nenkcubeko yethu kukuba isiXhosa nenkcubeko yethu singayilahli, sizame ngandlela zonke zokuba sifundise ulutsha olusakhulayo malunga neendlela zokugcina isiXhosa kunye namasiko ukuze nabo bezokwazi ukudlulisa kwabezayo.